Eli xesha laye lanceda kakhulu apho ndihlala khona ngoba kwaye kokhiwa namabala emidlalo, enziwa amakhulu amahle. kwalungiswa nezitalato, kwalungiswa yonke into kulungiselelwa into yoba bathi xa befika abantu bamanye amazwe bafike beyibona uba uMzantsi Afrika kuyindawo entle kanjani. Loo nto yaye yanceda yavulela abantu kakhulu amathuba emisebenzi ngoba ezi , la mabala wemidlalo ngoku seyingamabala asegadwa ngabantu, sekukho abantu abasebenza ukuwacoca. Loo nto incedisa kakhulu eluntwini.

Abafundi kubalulekile into yoba bathathe inxaxheba kwezemidlalo. Loo nto ingancedisa uMzantsi Afrika uba uhlale usemagqabini kwezemidlalo. Ngoba ingancedisa uba xa kuguga abanye abadlali babe bekhona abanye abadlali abalandelayo, kungapheleli kwaba badlali badlala ngoku bangabikho abalandelayo. Koko ke abafundi kufuneka bezimisele kakhulu kwimidlalo bezophuhlisa uMzantsi Afrika.

Ezikolweni zasezilalini amantombazana awavunyelwa uba makadlale ibhola ekhatywayo, ekubeni koba amantombazana ngoku sefanelekile into yoba makadlale ibhola ekhatywayo kuba sekwabakho neBanyana Banyana eMzantsi Afrika. Kufuneka beyifundile nebhola ye-rugby. Ibhola yombhoxo ayibikho ezindaweni ezinintsi, ekubeni koba ibhola yombhoxo iyasimela singuMzantsi Afrika. Kufanelekile into yoba ingaphelelwa, ihlale ikhona ezikolweni bayifundiswe abantwana.

Ndingavula igadi apho sizomane siyodibana sonke sityale khona. Sityale iziqhamo, sizikhathalele, sipholise ingqondo. Uphuma kwethu senze iminyhadala yokucula sinabantu abadala. Kuculwe, kukhuphiswane yenzele bapholise iingqondo zabo, umntu afumane ixesha lokusuka endlini ahambe ayokuhlala nabanye. Baxelelane nangengxaki zabo, umntu nomntu ayibone ilula eyakhe, kube mnandi lihambe ixesha.

Ukuba bendinokuziqalela iqela lemidlalo endaweni yam bendinokulibiza ngoba yiShukunxa Rugby Team. Elo ke ligama lelali yam, ngoba bendinobe ndizama uphuhlisa ilali yam yaziwe kakhulu, yaziwe futhi yaziwe ngomdlalo ongaqhelekanga ezilalini, umdlalo wombhoxo.

Ndingumntu oyidlalayo imidlalo, ndiyidlalela ukuzonwabisa ndingayidlaleli khuphiswano. Ndiyidlalela ukulungisa umzimba nokuzonwabisa, nokupholisa ingqondo ngelo xesha. Njengebhola ekhatywayo, ndiyathanda kakhulu ukuyidlalisa. Iyayipholisa kakhulu ingqondo yam futhi yeyona bhola ndiyithandayo.

Kule minyaka siphila kuyo ngoku uluntu seluyibona into yoba kubaluleke kanjani ukuba ulutsha luzibandakanye kwezemidlalo. Ngokuba ulutsha ka luzibandakanyile kwezemidlalo luyaphuma ezintweni ezinintsi luzinikele ekudlaleni imidlalo, luphume ekulweni nasekudleni izidakamiswa.

Into ethi qatha engqondweni yam xa kuthethwa ngomdlalo wamakhadi ngumdlalo wamakhadi ekuthiwa yi-top ten. Ngumdlalo oye ndakhula ndikwazi ukuwudlala lowo ngaphezu kwayo yonke eminye imidlalo yamakhadi, ngokuba ngoyena mdlalo ubonakala elula kuneminye imidlalo. Wona awudingi into yoba uwufake ingqondo kakhulu kuwo, kulula kakhulu ukuwudlala.

Eli gama ndilibona lihambelana kakhulu neli qela, lilifanele futhi selifanelekile into yoba eli qela lihlale libizwa ngamaBhokobhoko. Ngoba eli qela lihlala lihamba libuye lisiphathele iindaba ezintle. Futhi eli qela linabantu ababonakala besemandleni kakhulu, ngoko ke xa ubajongile bangamaBhokobhoko nyhani.